Ukuzila kuvame kobanyana kuthathe umnyaka. Umma ohlongakalelwe ngubaba wakwakhe, ulindeleke bona azile isikhathi esingangomnyaka oyedwa.

Umnyanya uvame ukudoswa yiKosi phambili, kulokha amasokana namtjhana ingoma nayibuyako. Lapho kuqakathekile ngombana iKosi kuba ngiyo ekhambela phambili ukuvula isigaba esilandelako sokuhlabiswa kwamasokana.

Nangingathola ithuba lokobana ngifundise abantu ilimu nami lesiNdebele, ngingathoma social media, ngombana ku-social media kuhlangana abantu abahlukahlukene, ababuya eendaweni ezahlukahlukeneko, nabakhuluma amalimi ahlukileko. Lokhu kungasiza kobana sikwazi ukuzwisisana, namtjhana umuntu akghone ukufunda navane ngibhale ngesikhethu, kugadingakali kobana lokho kusiwe elimini lesiNgisi ukuze bazwisise.

Umvumo namtjhana ukugida kudlala indima ekulu esikweni lekhethu. Lokhu kubumba isitjhaba sekhethu, begodu kusa phambili isitjhaba namtjhana isiko lethu. Umvumo uqakatheke khulu esikweni lekhethu.

Umphohlo siphila esirhutjhiweko, sadlhabhaziswa.

Anginalo ilwazi lokobana yini isithepha.

Indima edlalwa babantu abadala nakuqeda ukubelethwa umntwana, ukuthi basiza umma osanda ukuba nomntwana, bambonise indlela, bamkhombise bona umntwana omncani utlhogomelwa njani, begodu banakelele umma osanda ukuba nomntwana. Abanye ngibo abathiya umntwana amabizo namtjhana ibizo.

Eendaweni zemakhaya ukudla sikulungiselela ngokobana sibase umlilo ngaphandle esibuyeni, sihlanze iimpoto zethu esipheka ngazo ngaphandle, iimpoto zemilenze emithathu. Ngizo esiziberegisako ukupheka ukudla kwethu ngaphandle emlilweni.

Iye, kwesinye isikhathi kubonakala ngathi amalimi ayaphela, ikakhulukazi ilimi lethu lesiNdebele, ngombana amaNdebele siyidlazana, begodu esikhathini sanje, abantwana bethu bafunda eenkolweni zamakhuwa. Lapho amalimi wethu njengesiNdebele angafundiswa khona. Nemakhaya, abantwana nababuya bakhulume isiNgisi. Lokho kwenza kobana ilimi litjhabalele.

Ukghari ngudadwabo lakababa. Lilunga eliqakatheke khulu emndenini ngombana kwezinye izinto uphethelwa nguye.

Umntazana osele amkhulu ubulungwa njengawo woke umuntu. Alikho isiko elilandelwako.

Unomkhulumi ngomunye wabantu ongumma oba khona emnyanyeni wokuthatha, namtjhana esimanjeni, namtjhana edwendweni nobukhazi.

Ukuthamba ngamanye, namtjhana yikambiso yengoma.

Umqwebu namtjhana umrhwabha yinyama kakhulukazi, namtjhana evamileko ukuba ngeyekomo ehlaza, enungwe ngetswayi yayomiswa elangeni.

Ibherha yikomo enye eba khona lokha nakuthathwa umalukazana.

Ikonyana lebherha nayo ngenye yeenkomo eliba khona lokha nakulotjolwa umakoti.

Ikolo nesikhethu zivame ukungahlangani, ngombana lokho kusuke kubange imiguruguru.

Ilimi liyabahlanganisa abantu emphakathini, ikakhulukazi lokha nanikhuluma ilimu elilodwa, ngombana niyazwana, niyazwisisana.

Abantu abanengi into abangayithandiko nabangayizwisisiko ngesiko lami, ukuthomba begodu nokuwela ingoma.

Ukuthiywa kwamagama kuvamile begodu kuqakathekile ngokobana kuyaveza kobanyana umuntu ungowesiko liphi, nofana umhlobo muphi.